Mahaeng a rona ho fapane haholo. Mme le setso sa rona se fapane. Empa ntho e nngwe e ke tlao jwetsa ke hore, basadi le banna ba na le meetlo ya bona e fapaneng. Basadi ba lokela ho ya lebollong, ba Basotho. Mme ba tla tlameha ho rutwa ka bosadi, ho kena nakong ya bosadi. Ba tsebiswe tseo ba lokelang ho di etsa, le tseo ba sa lokelang ho di etsa. Hore na ke nako e feng e loketseng, ya ho kopana le batho ba bontate. Mme oo moetlo, ha se wa bontate. Empa le bontate ba na le wa bona wa lebollo, o ba rutang ho ba banna. Mme sena se hlalosa hore o mong le o mong wa motho, o na le moetlo wa hae. A na o mosadi kapa o monna. Empa meetlo ya bo bona ka bobedi ha e tshwane.

Lehlohonolo la ho dula mahaeng ke hore, lefatshe le lengata. Lefatshe le namme. Mme mme mobu wa teng o moholo, o motle. Ka hoo, malapa arolelana lefatshe ho ya ka ho lekana. Mme lelapa le leng le le leng le ya ikemela ka bolona, ha le fumane lefatshe. Le nna ke nka thabela ho nka thabela ho fumana setsha mahaeng. Lebaka ke hore ke hole tulong e monate e nang le kgotso. E phodileng, mme ha ke le mahaeng. Ke kopana le tlhaho ka tsela tsena kaofela.

Ntho ena ya lebollo, e fumanwa haholo bo ngakeng. Baetapele ba lebollo, ke bo Gobela. Ba tsebang moriana, e leng ntho ya setso e ba e fuweng ke bonkgono le bontatemoholo. E leng sedimo sa bona. Mme e tsamaya ho ya ka di-generation, ho ya ka ho fapana. Mme ke lefutso, ke mpho e arolelanang ho ya ka lelapa. Ba ithuta sena lefehlong. Ho kopanya moriana, le ho etsa tsohle tse etsuwang ka hara lebollo. Jwalo ka bo ngaka bo na le di-certificate le lebollo mosuwe wa lona o lokela ho bana le certificate le lenaka la ho bula lebollo.

Eya, ke na le setswalle le mefuta e fapaneng ya merabe, motseng wa heso. Bohlokwa ba sena ke hore ke ithuta tse ngata ka setso sa bona. Mme le leleme la ka, le batla le otlolohile hobane ke tseba dipuo tse ngatanyana ka ntle ho puo ya ka ya tswalo. Mme sena se etsa hore ke kgone ho kena ka hare ho batho ba bangata. Ke kgone ho bua le bona, ke utlwane le bona hoba ke tseba dipuo tsa bona.

Maikarabelo a mosadi lenyalong, ke ho hlompha monna wa hae. Ke ho ikokobetsa. Ke ho hlokomela lelapa la hae, mme a le tshware jwalo ka mosadi. A rate molekane wa hae, mme a rate le bana ba hae, a ba hlokomele. Ha ele maikarabelo a monna lenyalong. Ke ho fepa mosadi wa hae, monna ke hlooho o tla tlameha ho fepa lelapa la hae. A le rate, a le sebeletse ka thata hore le tle le tswele pele. Mme le bana a etse bonnete ba hore bana ba phele ka tsela e nepahetseng. A hlomphe le lelapa la hae, a etse lelapa la hae le be le seriti letsitse.

Ho ba o mong wa sehlopha sa thapelo sa setjhaba. Nkare haholo-holo bophelong ba ka ke katleho. Mme ke katleho e sa sitising bophelo ba ka ka tsela dife kapa efe. Hobane sena se etsa hore ka ha o re o motse wa rona, ho be le kgotso mme re hlola satane. Ha ke re re hlola satane. Ke hlalosa hore botsotsi bo a fokotseha ka hare ho motse. Batjha ba baletana le dithethefatsi mme ba kene ka hare ho dihlopha tsa ntho tse ntle Jwalo ka tsebe ho dipapadi, bo eng kapa eng e ka hare ho ho motse wa rona.